Isiguli singaziwa sikhathazeke kakhulu emoyeni. Singalahlekelwa ukufuna ukudla, siphinde siphathwe isiyezi esikhathini esiningi.

Mayelana nezengqondo, bengizokwenza amaphilisi okuthi uma umuntu elahlekelwe ingqondo athathe lamaphilisi ingqondo ibuye ey'nyangeni ezintathu. Mayelana nabakhubazekile, bengingabenzela isitulo sabakhubazekile esisebenza ngogesi. Ngibenzele sona ukuthi bakwazi ukuzisebenzisela sona, futhi nginikele ngazo kuwo wonke umuntu ozidingayo, zingabhadalelwa ukuthi wonke umuntu akwazi ukuba naso.

Ngiyokhankasa futhi ngifundise emahholweni wasemphakathini. Ngiphinde ngiye ezikoleni. Ngiphinde ngikhulume nabaphathi bezinkampani, ukuthi bangivumele ngizokhuluma nabasebenzi babo besilisa emahhovisi.

Ngingachazela isiguli kabanzi ngemikhiqizo ye-detox. Ngimazise ukuthi njengoba ezosebenzisa le mikhiqizo, kumele aphuze amanzi amaningi. Akhawule ukuphuza utshwala, nokubhema, futhi azivocavoce noma kabili noma kathathu evikini. Kodwa amanzi wona ehlala ewaphuza ngaso sonke isikhathi.

Bangabagqizelela ukuthi bayothola amaphilisi emtholampilo. Bavume nabo abantu besilisa ukuthi bazosebenzisa ijazi lomkhwenyana ngaso sonke isikhathi.

Isiguli ngingasazisa kabanzi ngokusokwa kumtholampilo. Ngingamazisa ukuthi ukusoka kumtholampilo kuphephile futhi akunabungozi, ngoba uma eqeda uzothola usizo oluphelele. Kunokuthi eyosoka entabeni lapho ezogula khona, engatholi nosizo lapho engagcina khona eshona ingoba engatholi usizo olufanele.

Ngingamtshela ukuthi ukuthatha imithi ye-depression akusilona ihlazo. Ngimukhuthaze ukuthi ngiyameseka, futhi Akunamuntu okumele abone ukuthi yena uthatha imithi ye-depression, ngoba uzobe eyithatha endlini eyedwa noma kunomundeni wakhe. Akumelanga abantu bangaphandle bazi ukuthi uthatha imithi ye-depression.

Ngizizwa ngibuhlungu kakhulu ngokuminyana ezibhedlela, futhi kunomthelelo ongemuhle ngoba abanye abaguli abanakekelwa. Bahlala isikhathi eside esibhedlela kungenamuntu ozayo kubo ezobabheka noma ezobheka ukuthi inkinga yabo yini. Abanye bayashona bengabhekwa nokubhekwa. Lokhu kuyingozi kakhulu ezibhedlela eziningi.

Ngazi ukuthi uma ushisa impepho uhogele intuthu yakhona, lokhu kuyalipholisa ikhanda noma uphuze amanzi amaningi. Nalokho kuyalipholisa ikhanda.

Ngingenza inhlangano ehholweni lomphakathi, ngimeme abantu besilisa. Ngibazise kabanzi ngezempilo, futhi ngibagqugquzele ukuthi bangabi namahloni okuya emtholampilo nokukhuluma nabonesi besifazane ngey'nkinga ababhekene nazo, ngoba bazothola lonke usizo abaludingayo.

Kumele uqiniseke ukuthi, uthatha isilinganiso osinikwe udokotela. Uma ungenaso isiqiniseko, ungabuyela emtholampilo bakuchazele kabanzi. Futhi ungacela nokuthi bakubhalele phansi ukuthi ungabe usakhohlwa.

Ngingamukhuthaza ukuthi aye esibhedlele, ayohlolwa. Ngoba kumele sizwe izinto nangolunye uhlangothi. Kungcono mayezoya esibhedlela, khona mhlawumbe bazobona okuhlukile kulokhu okubonwa isangoma.

Imikhiqizo yokuqeda ubuthi. Ngazi ujusi kalamula, kanye neviniga. Kodwa ubufakazi besayensi abukho kulokho. Kodwa emtholampilo babona kungcono ukuthi uyekubona, khona bazokusiza ngesikhathi.